Papadi e ke e ratang ke papadi ya tennis-e. Ha ke bapala papadi ya tennis-e, ke hloka racket. Racket ke ena e ke e sebedisang ho otla bolo ya tennis-e. Be ke hloka le bolo ya tennis-e, ke hloka le diaparo tse hantle, le dieta tse hantle tse tshwarellang hantle fatshe ha ke bapala tennis-e. Mme be ke hloka sebaka se bitswang court. Court ke moo ho bapallwang tennis-e, ke sebaka se bapallang tennis-e. Hobo hlokahala le net, net-e ke ena e arolang sebaka sa papadi. Ebe jwale ke hloka metsi le toulo, metsi le toulo hobane tennis-e ke papadi e futhumatsang. O hloka ono o hlakole mofufutso, le o nno nwe metsi ha nako e ntse tsamaya. Mohlomong o hloke le ntho tshireletsa letsatsing, e bitswang sunscreen o itlosang ka yona. O hloke le kepisi, kepisi e kgona ho tshireletsa letsatsing. Ke tsona dintho tse ke di hlokang ho bapala papadi e ke e

Ha re ntse re hola rona le metswalle ya ka, hona le papadi ene re rata ho e bapala e bitswang kgati. Jwale ha re bapala kgati ena, o tla fihla re bapala mabitso. Ebe jwale ha re bapala mabitso o fihle motho e mong a kena a re, mabitso e mong a re a makae? E mong a re, a leshome. E mong a re, a eng? E mong a ba re, a dikoloi. Ebe o wa bitsa mefuta ya dikoloi oe tsebang. Ha o sa e tsebe wa feta, ho tla e mong a wa tsebang. Ebe ka tsela eo o kgona ho ithuta hore oh! Hona le lebitso le tjena le le tjena la koloi. E re nako e tlang ha o bapala, o so tseba mabitso a dikoloi. Nakwane e mong a ba hlaha, mabitso a eng? A makae? A dikolo, ebe o bitsa dikolo, ebe wa ithuta hore oh! Hona le dikolo tje. Ene le papadi e monate hobane o kgona ho ithuta ka mabitso a dikolo, o ithuta ka ditoropo, o ithuta ka dikoloi, o no kgona ho ithuta ka dintho tse ngata. Mme o bo ithute le ka mabitso a batho ba bapalang le bona hoba motho e mong ona a ka fihla a re mabitso a batho ba bapalang kgati. Then ba bang o no sa ba tsebe, ebe ha o ntso bapala papadi ena o kgona ho ithuta batho ba bang.

Ngwanaka, wa bona sebapadi sena se bitswang ke sebapadi se ke se ratang ka tsela e makatsang, ka tsela e kgethehileng. Lebaka la hore ke mo rate ke sebapadi senang le mamello, senang le lerato la papadi ya bolo, senang le lerato sehlopheng seo a se bapallang. Ke rata boikokobetso ba hae, ke rata lerato la nang le lona sehlopheng sa hae. O hana ho papadi ya bolo kapo nakong eo ha bapala ho thata hakakang, o dula a lwana, ha se motho a itelang ha bonolo. Ke mo ratela le ka mokgwa hlomphang dibapadi mmoho le yena. Ke motho ya ikokobeditseng, a nang le hlompho, ke ka hoo ke mo rata. Le ha ke shebile, ke mo shebella ka pelo e tshweu, e tletseng lerato hoba ke motho .

Setjhaba sa heso se setle, sekolo sa rona sena le dipapadi tse ngata tseo eleng horeng bana ba lona ba ka nka karolo ho tsona. Dipapadi tse tshwanang le bolo ya maoto, le cricket, le rugby, le ho matha, le bolo ya matsoho. Di ngata dipapadi tse le horeng bana ba lona ba ka ipabola ka bokgabane ho tsona. Ho batla feela ngwana ena a shebe papadi ele horeng yena o utlwa thabela ho e bapala, ebe o nka karolo ho yona. Di ngata haholo, le tse ding re santsane re tla di kenya jwalo ka papadi ya ho tola. Hoba papadi ya ho tola ha se papadi jwalo ka ha e ruta ngwana hore a kgone ho itshireletsa ha le maemong moo leng hore o hloka a tsebe ho tola. Jwale ke bohlokwa ba rute, empa fela re soka re ba le disebediswa tse loketseng hore re ka ruta bana ho tola. Empa dipapadi tsona rena le tsona di ngata.

Nka etsa bonnete ba hore ditekete di rekiswa ka theko tse tlase hore batho kaofela ba kgone ho di fihlella, le teng di be ngata hore di se ka fela ka pele. Ha ke qeta be ke etsa bonnete ba hore ho bapatswa ka dipuo kaofela ho etsetsa motho e mong le mong a kgone ho utlwa monate wa papadi ka puo ya hae. Ha ke qeta be ke kenyelletsa bo rakgwebo, le bona ba kgone ho rekisa seo se ba tlabeng ba se rekisa. Ba rekisang dijo ba rekise dijo, ba rokang ba roke, ba rekise dikipa. Ba rekise seo se tlabeng ba kgona ho se rekisa.

Ke nahana ke hobane ditebele ke papadi e monate haholo e kgonang ho hohela bahahlaudi. Hoba mona Afrika Borwa, ditebele ke papadi e nketsweng hodimo haholo mme e kgona ho ntsha bahlodi ba lefatshe, bo mampudi ba lefatshe. Jwale ke nahana ke lebaka la hore ditebele di ratuwa haholo ebile ke nahana di ka ntlafatswa ka ho fetisisa ka hore di bapatswe haholo bo di-YouTube. Mme ho sebedisanwe mmoho le di-company tse kgolo ho bapatswe ditebele tsenana. Le bo Cape Town bo Suncity ha batho ba ile ba lo hahlaula, ba tsebiswe ka ditebele.

Mme wa ka hle! Ke kopa o kgutlise di-game tsa ka. Ke ao tshepisa ha ke sa hlotse ke qala ka ho bapala di-game pele ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo. Ke tlo qala pele ke etse mosebetsi wa ka wa sekolo, ere ha ke bona hore ke qetile ho etsa mosebetsi wa ka wa sekolo ebe ele hona ke bapalang ka di-game. Ke kopa o ntshwarele, ha ke sa hlotse ke e etsa phoso ya hore ke qale ka ho bapala di-game pele ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo. Ke ao tshepisa hle motswadi wa ka, ke ao kopa, ke ao kopa. Ke kopa o kgutlise di-game tsa ka.

Nna tsela ya ka ya ho ihlabolla, ke motho a ratang ho hlwekisa ntlo haholo. Ke motho a ratang o ipha nako ya ho hlwekisa ntlo. Ha ke batla ho hlwekisa ntlo, ke ikemiseditse. Ke letsa mmino wa afro soul-u, ke ikwalle ka tlung. Ke e shebise hodimo le tlase, ke hlwekise, ke hlwekise, ke phehe, ke etse sohle. Ke tsela ya ka ya ho ihlabolla, ho pheha le ho hlwekisa ka tlung.